Ukuna kwevula kubaluleke kakhulu xa ungumntu olimileyo kuba loo nto ikwenza useyive amanzi, ugcine amanzi, kwaye amanzi asuka emvuleni abaluleke kakhulu kwizityalo zakho.

Ukuzilimela izityalo zakho kwigadi yakho encane kunciphisa amaxesha , kunciphisa amathuba okuthi uzibone usendlaleni phakathi enyakeni ngoba uyakwazi uvele uqonde hayi mandijikele apha emva kwendlu ndivune ii-carrots okanye noba ngamazambane ndipheke. Kwaye uyakwazi uzithengisa, iyakwazi nokuba yindlela yokuqala ushishino oluncinci apha elokishini okanye kwiilali zethu.

Ndingumlimi wezityalo, ndilima ii-vegetables neziqhamo kwaye nentsangu leyo. Xa ndiqesha ndiyaqinisekisa uba ndijonga umntu ozimiseleyo apha ekusebenzini, umntu ongonqeniyo ozimiselayo kakhulu, nolindele ukusebenza noba yimeko injani.

Kubalulekile ukwazi amaxesha ezityalo ukuba isityalo esithile sikhula ngenyanga etheni esinye sikhula ngenyanga etheni ukuze ungazubhidisa. Umzekelo, uba uyayazi uba iorenji ikhula ngoJuni, loo nto ayizukuphazamisa uba uyoyityala ngenyanga ekungamelanga uyityale ngayo.

Imitshini esetyenziswayo xa kuvunwa iyancedisa kakhulu, iyancedisa kakhulu. Incedisa ukukhawulezisa ukuba i-process le yovuna uba kukhawuleziswe. Kodwa kwelinye icala inako ukuthatha imisebenzi yabantu ngoba uyafumaniseka ukuba kuye , kuye kudingeke abasebenzi abambalwa for uba makuvunwe. Kodwa ke kuqala ngokuya kwakuvunwa ngezandla babe baninzi abantu ababeqeshwa.

Kubalulekile ukuthi uwaseyive amanzi, uwagcine, ube namatanki, amatanki aliqela for iintsuku zoxakeka ngoba ewe ke imvula ayizusoloko ikho. Kubalulekile ukuba ifama yakho ibe ingabi kude kufuphi kunedami ukuze ukuthi xa kuphela amanzi, xa kunqabe amanzi noko izityalo zakho zingade zife.

Abantu abangoomama balunge kakhulu apha ekutyaleni izityalo. Abantu ootata bona bangancedisa bagrumbe umhlaba, bapete umhlaba. Kodwa ukutyala ngokwendlela efanelekileyo abona bantu bawulungeleyo lo msebenzi ngabantu abangoomama.

Kubaluleke kakhulu xa ungumntu othengisa inyama ube nayo ifriza apho uzobandisa khona inyama yakho. Kubalulekile ube naye umkhenkce kungenjalo inyama yakho kofuneke uqinisekise uba uyithengisa ngexesha ngoba ayikho enye indlela iza kubola.

Amafutha esithuthi awabi nangeniso kodwa ke wona ayatsala imali endaweni yoba ayayingenisa. Kodwa ke kuyo yonke loo nto ayadingeka amafutha esithuthi kuba isithuthi senza izinto zibe lula.

Izibonelelo zenkxasomali ezisuka kuRhulumente zenza kube lula kakhulu kwisebe lezolimo ngoba kuyakwazi ubakho ii-projects ezintsha kuvulwe ii-projects ezintsha. Kufumaniseke ukuba kukho izityalo ezintsha, izithole ezintsha, kufumaneka izithole ezintsha. Loo nto yenze umsebenzi abe lula kakhulu for abasebenzi kwaye kuvele nezinye izithuba zemisebenzi kuba imali ikhona uRhulumente uyikhuphile.

Igadi yam ndilime amazambane, iitamatisi, itswele kunye nee-carrots nekhaphetshu.

Ukufuya iinkukhu kunee-challenges kakhulu kuba iinkukhu kufuneke zisoloko zigadiwe. Funeke soloko kuqinisekiswe ukuba zityile, ziwaselile amanzi kwaye ziyayifumana i-light eyaneleyo ngoba iinkukhu ziyakhawuleza usweleka, ukufa.

Kaloku ukunqaba kwemvula akubi namiphumela entle kwimfuyo, kaloku imfuyo lena ikhula ngemvula kwayona. Into ethetha ukuthi ukunqaba kwayo kuyichaphazela kakubi imfuyo leyo uba mayikhule. Ayisoze ikhule kakuhle xa kunqabe imvula.

Ukwenza ijem ngeepesika zakho unganengelo kakhulu. Ungaziqalela noshishino lwakho lejem, kufumaniseke uxhasa izitolo ezikufutshane zithenge apha kuwe, nixhasane nezitolo ezikufutshane. Ufumaniseke ubasaplaya ngejem leyo. Loo nto ingaya, ingaphela , ingaphela iba yinkampani yakho exesheni elihambayo, ufumaniseke uzakhele i-brand yakho yejam.

Indlela yosebenzisa oomatshini neerobhothi iphucukile kwaye yenza umsebenzi abe lula kakhulu for abasebenzi. Kodwa ke inako ukunciphisa amathuba omsebenzi for abanye abantu, ngoba xa kukho oomatshini abakwazi ukuvuna ithetha ukuthi bambalwa abantu abazoqeshwa.

Iiprosesi zokwenza ukujika ubisi lube sisonka andinako okuqinisekileyo ndingathi yenziwa ngolu hlobo, kodwa endiyikhumbulayo yi-acidification ne-salting ne-shaping yelentuka yesonka xa sowusiguqula from ubisi.

Ukufuywa kweenkukhu kwiindawo esihlala kuzo kuzisa amathuba omsebenzi kwaye wena mntu ufuye iinkukhu kuzisa imali kuwe, ngoba ezo nkukhu zizokhupha amaqanda kwaye kwazona uyakwazi uzithengisa. Loo nto ithetha ukuthi uzokufumana okungenayo kuwe epokothweni.

Ndingamcebisa ndithi makaziqalele ushishino lwakhe oluncinci, aziqalele ngokwakhe ngemali yakhe. Aye afake isicelo senkxaso kuRhulumente okanye kwiinkampani ezikhoyo jikelele apha ekuhlaleni ezinokwazi ukunixhasa zinike isandla.

Ngamanye amaxesha kukutshintsha kwemo yezulu nokungafumani nkxaso kuRhulumente. Zizinto ezo abanokujongana nazo ezingabaphazamisa ekuqaleni ushishino lwabo.

Uqala ngobisi olushushu ulifake i-coagulant ulitheste for i-firmness nezinye i-process ezilandelayo endingasaqinisekanga ngazo ke zokwenza itshizi. Endizikhumbulayo zezi zokuba uqala ngobisi olushushu ulifake i-coagulant, uliasidifaye ugqiba ulitheste for i-firmness, ukuqina kwaso.

Ulutsha lungazitshintsha iindlela zocinga xa lungabandakanyeka lumane luthatha inxaxheba kwizinto ezidibene nolimo. Nabo abantu be-agriculture bamane bevakasha ezilokishini nasezilalini babonise ulutsha ukuba impumelelo ayiphelelanga kumsebenzi waseziofisini.